O tshwanetse go lebelela gore a koloi e mo seemong se se siameng, le go tlatsa leokwane, le go tshwara nako ga o tsaya loeto lo lo leele.

Nna ga ise ke tsamaye ke be ke a dirisa bese, mme ka letsatsi lengwe ke tla rata gore nka e dirisa, ke kgone ke bone dilo tse go buiwang ka tsone, gore ke tsefe. E re motlhang gape ke tlang, ke tla go kwala .

Ke itemogetse gore mo tereneng botsotsi bo bontsi, ke ka moo ke naganang gore ga go a babalesega mo tereneng.

Go nne le tse di tsayang bagodi, di ba isa kwa ditleliniking.

Ke gore ba kgweetsa ka tsela e maleba, ebile ba itse le melao ya tsela.

Ka bomadimabe, ga ise ke tsamaye ke a palama sepalangwa sa sefofane.

Ke tshaba go palama sefofane ka ntlheng ya gore se fofela kwa godimo. Ke na le bothata ba letshogo le le kwa godimo.

Go ka diriwa dilo tse dintsi tse re ka itapolosang ka tsone, go tshameka bo chess, dikarata, gore tsela e nne khutshwane.

Nnyaa, ga ise ke tsamaye ke a siwa ke bese ka lengwe la matsatsi.

Ke go tsaya loeto ga mmogo le ditsala tsaka, lo balosika lwa me, se se tla intumedisang?

Ke ka gore ba na le tirisano mmogo, ba na le maitseo mo bathong.

Fa ke dulang teng, go na le ditekisi di le dintsi. Ga o fitlhele di-line, ga o tsena o tswa.

Ke batla go tswelela ke palama dipalangwa tsa botlhe ka gonne petrol ya tura.

Ke batla go tswelela ke dirisa dithekisi ka gonne ha nka reka koloi ya me, ke shebile gore leokwane le a tura e tla ngobatsa thata.

Batho ba ka simolola go dirisa dithekesi ba sa dirisa dipalangwa tsa bone, mme ka jalo go sa tsa bone go ka fokotsa pharakano.

O tshwanetse o reke karata ya bese, o netefatse gore o tsoga ka nako gore o se siwe ke bese, gape o reke le dijo tsa mo tseleng.

Ke itemogetse gore dithekesi di tsenya motho thari fa o ya tirong kwa ditoropong.

Go ka diriwa gore mogodi a netefatse gore mo a dutse teng o dutse sentle, go na le phefonyana, mare e seng phefo e e tseneletseng, le gore mogodi a sa pateledisiwa madi a a lekanang le batho ba bangwe.

O tshwanetse go tsaya lekwalo la go kgweetsa, o nne le letaere, o tseye le metsi a mantsi, o nne le dijo tse dintsi.

Bapalami ba ba tswang mo ditsong tse di farologaneng ba na le melao e e farologaneng malebana le selekanyo sa , mme ditso tse dingwe di amogela thata metlotlo e e modumo kgotsa di founu.

Ee, batho ba ba dirang dithulaganyo tsa dipalangwa le ba ba dirang melao, ba na le seabe se segolo mo go rarabololeng bothata jwa go pitlagana ga diterene. Ba na le maikarabelo a go rulaganya leano la dipalangwa le le utlwisang botlhoko, le le akaretsang ditlhopha tsotlhe tsa bapalami.

Go fokotsega ga boleng jwa mowa, batho ba ba ntsi mo lefelong le le koafatseng, ba dira gore go nne le mowa o sa phephe se se ka feletseng, go baka mathata a go hema le bolwetse jwa marapo.